I-AIDS mhlobo wentumbantonga osele urhagele khulu begodu osele wenza amasotja womzimba abe phasi khulu.

Inghana lisiza ukulapha umgomani begodu lirhelebha ukupholisa namalonda ngaphakathi abangelwa mgomani.

Ikomo silwane eskhulu esineempondo begodu siza ngemibalabala ehlukileko. Uyayithola ikomo enzima, emhlophe, ebhrawnu nofana ebovu.

Indlela elula yokobana abantu bemaplasini bafunyane nofana bafinyelele imtholapilo, ukobana urhulumende abenzele umakhamba ngendlwana. Umakhamba ngendlwana okuthiwa yi-mobile clinic, ezokuthi ngamalanga abekiweko ivakatjhele emaplasini ukobana abantu bemaplasini bakwazi ukufunyana isizo lemtholapilo ngokuseduze.

Iintjhijilo abatjhayeli bama-ambulensi abahlangabezana nazo nabarhelebha eendaweni ezineephande ezingakahlaleki kukobana, abafikeleli lula emzini lo efanele baye kuwo nofana esiphandeni lesi efanele baye kuso. Uthola bona abosoma-ambulensi namkha abatjhayeli bama-ambulensi bayalahleka endleleni, bathathe nesikhathi eside ukufinyelela esigamekweni ngonobangela weemphande ezingakahleleki.

Imisebenzi yesintu engiyaziko eqakathekileko kukhuliswa kwabentwana, okufana nokuthomba kwabentazana nokuwela kwamasokana, idwendwe nobukhazi, ukuhlambisa nokungenisa abobaba, imbeleko ekukwamukela umntwana.

Awa, besizo elirhabako abafiki ngesikhathi esifaneleko nakunabantu abasengozini yeenkhukhula eendaweni zemakhaya ngombana bafika sekukade isehlakalo senzekile, sekutholakala abanye abantu sele balele, abanye babo sele babhubhile. Uthola sebafika ngemva kwamalanga isehlakalo sesenzekile, sekutholakala bonyana sokuzunywa imizimba ekufanele ngathana bafike kusese nesikhathi ukuthi barhelebhe bavimbele indaba yokobana kutholakale abantu esele babhubhile.

Awa, angiyiboni iyanele imali ekhutjhwa ngurhulumende yesibonelelo sabaphila ngokukhubazeka ngombana ngibona kwanga abakghoni ukwenza iindingo zabo. Baphinde baphethe nalokha nakufanele bayokubona udorhodere.

Isiqaphozi sihlahla esimumuthi omncani omfitjhazana, onamakari ahlaza nemirabho emide. Umila eendaweni ezinamanzi, waziwa godi khulu ngegama ekuthiwa yisitjhotjhokazani. Amakari wakhona nawudlako ayababa. Irhelebha izifo ezifana netjhukela, isifo sehliziyo kanye nentumbantonga nezinye ezinengi.

Iinkhonkhwani yipengu yokuqinisa nokubethelela umuzi.

Ukuze iinsiza zepilo zifike msinyana nemitjhoga ifike msinyana ebantwini ebahlala emaplasini kufuze, kuvulwe amavikili athengisa ngeensiza zepilo nemitjhoga ngeendaweni zangemaplasini ukwenzela bona abantu abahlala ngemaplasini bakwazi ukuzifinyelela msinyana.

Iye, ngicabanga bona iinhlahla zesintu zingakwelapha ukugula kwamalanga la nazingafakwa emtholapilo ngombana ngokubona kwami amalanga la, abantu abanengi sebathembele khulu eenhlahleni zesintu begodu ziyabarhelebha khulu. Kungasiza khulu begodu ukobana iinhlahla lezi zifakwe ngeemtholapilo ukuze abantu bakwazi ukuzifinyelela lapho.

Iye, ngombana bazokwazi ukuthola izeluleko zokobana bangadlaleli emlilweni nofana ezintweni ezingabanga umlilo nokobana bangenza njani nakungenzeka bazithole esimeni esifaka ukuqubuka komlilo.

Iye, kungasiza ukuthi kube neendawo lapho abobaba bangazihlolisa khona ipilwabo qobe yinyanga eendaweni abasebenza kizo ngombana abantu ababobaba amalanga la bayasaba ukuya emtholapilo nofana abafuni ukuya emtholapilo. Yeke-ke nakungenzeka bona kube neendawo emisebenzini yabo, ukobana bahlole khona ipilwabo kungaba lula lokho begodu inengi labobaba ngiyathemba bona lingathoma ukunakekela belihlole ipilwazo.

Nakungenzeka amajima womphakathi wezepilo adoswe bobaba, umphakathi ungarhelebheka khulu ngombana inengi labobaba lingathoma ukunakekela nokuhlolisisa ngeempilo zabo, njengombana inengi labobaba lingafuni ukuya ngemtholapilo liyokuhlola iimpilo zabo.

Ukurhaya, kugcaba nofana ukusika kancani umuntu ngetjhefana.

Awa, akukaphephi ebatjhayelini bama-ambulensi ukobana barhabele eendaweni yezehlakalo zobulelesi amapholisa angakafiki ngombana kungenzeka bona izelelesi lezo zisese sendaweni yesehlakalo. Yeke-ke lokho kungabeka iimpilo zabatjhayeli be-ambulensi engozini lokha nabangafika ngaphambili kwamapholisa.

Amalwelwe ayandise nofana ajayele ukubamba nofana ukuvelela abantu bembaji yikankere ebamba isitho sabobaba, isifo sehliziyo kanye nesifo seswigiri.

Iindawo zabo zikude neendawo zokuthola isizo lezepilo begodu kwesinye iskhathi uthola bona iindawo zabo lezi ebahlala kizo azikathuthuki. Lokho kwenza kungabi lula ukobana besizo elirhabako bafinyelele lula ezindaweni zabo.

Awa, ngombana kwesinye iskhathi kuyenzeka bona nawunomuntu obangwa nezibi nofana ophatheke khulu, uthi nawufonela i-ambulensi uthole bathi ayikho nofana ifike ngemva kweskhathi eside.

Iye, ngombana urhulumende uyabapha isibonelelo begodu bayenzelwa neendawo zokufunda nezokuzithuthukisa. Nokobana bayasiwa kibodorhodere bayokuhlolwa mihla.

Imitjhoga yesintu ziinhlahla nofana imithi eberegiswa ukulapha nokurhelebha amagulo amanengi.

Indlela ebangafundiswa ngayo abantu beendaweni zemitlhatlhaneni kukobana, bakhe iindawo ezineendlela, ezivulekileko khona i-ambulensi izokghona ukungena lula. Kukobana, kube nehlelo lokobana umuntu nakafuna indawo, kube nomuntu omnikelako aqale emebhengqondweni ukuze abantu laba bangayakhi endleleni begodu lokho ngiyathemba bona kuzobasiza, bajayele ukobana nabakhako bathome kuphi, bangakhi kuphi begodu bakwazi nokuvula indledlana zokobana kudlule i-ambulensi.

Iye, urhulumende kufanele abasiza abakhele ngabutjha abantu abonelwe izindlu zabo ziinkhukhula ngombana njenganje abantu labo abanalitho. Izinto zabo ezinengi zikhambe neenkhukhula begodu ngiyathemba bonyana abasakwazi nokuya emsebenzini nofana ematorhweni wabo. Lokho kuzobenza kobana bathole nzima iindlela zokuzakhela izindlu ezitjha begodu ngiyathemba ngeekhwanyeni abakalungi.

Bangathoma ngokobana bavakatjhele imitholapilo ukuhlolisisa ngeempilo zabo. Nokobana lokha nangabe bukhona ubudisi abaqaleni nabo, bathole abantu abazobaluleka ukobana badlula njani entweni leyo. Kunokobana bathathe izinto bazigodle ngaphakathi kwabo nofana nangabe ikhona into ebhadiselako, bakwazi ukobana bathole umuntu ebangakhulumisana naye ukwenzela bona ubulwele behliziyo lobu bungarhagali begodu kungababambi khulu.

Barhagele khulu abantu abathengisa iinhlahla zokwehlisa umzimba eendaweni zangekhethwapha ngombana uthola bagcwele emavikilini, emamolini nakho koke lapho okhamba khona, uthi ukungena kezokuqhumana nakhona uhlangane nabo.

Kubudisi khulu ukufumana i-ambulensi endaweni engihlala kiyo ngombana kwesinye iskhathi uyakwazi ukubadosela umtato udinga isizo olirhabako nofana unomuntu ophetheko khulu. Bakutjele bonyana i-ambulensi azikho zisaphumile ziyokuthatha abanye abantu nofana i-ambulensi ifike ngemva kweskhathi eside.

Awa, imitjhoga ayifumaneki ngokwaneleko eendaweni zeemaplasini nezemakhaya ngombana uthola bona abantu fanele bakhambe ibanga elide batjhinge emtholapilo bayokufuna imitjhoga. Nawufika emtholapilo, uthola bathi iinhlahla azikho nofana bona iinhlahla ezinje abaziphathi ufanele ukukhambe uyozithenga begodu lokha nakufanele ukhamba uyozithenga emavikilini nakhona kufanele ukhambe ibanga elide ngombana amavikili wakhona akude neendawo.

Awa, izakhamuzi zemaplasini neendaweni zemakhaya azazi ngobungozi bokwakha eenkhisini namkha magegana nemilambo ngombana izindlu ezinengi amalanga la zihlonywa eenkhisini, zihlonywa duze nemilambo. Yingakho kwenzeka bona lokha nakuba neenkhukhula, uthole bona babantu abanengi abalahlekela zizindlu zabo. Babantu abanengi abaloba amaphilo wabo ngombana bakhe eenkhisini neendaweni eziduze nomlambo.

Umlayezo engingawupha umuntu osanda ukuthola bona utshwayeleke ngesifo sentumbantonga kukobana, azi bona akusikuphetha kwepilo. Yena nakangazinakekela, asele imitjhoga yakhe, aziphathe kuhle, angaphila ipilo ede nepilo emnandi begodu angabi namahloni ngokobana yena sekanentumbantonga.

Abaphathi bezendabuko neenhlahla zesintu bangenza bona bakhulume nabaphathi beSewula Afrikha ukobana, babahlanganise nabangaphetjheya bakhulumisane ngokuthatha iinhlahla zesintu zangapha bayozikhiqiza ngaphetjheya.

Ngicabanga bonyana kumraro kungaba kukuthi urhulumende akakabi nayo imali elungeleko bonyana angakhela abantu bemaplasini iimbhedlela nokobana uthola bonyana iindawo lezi zemaplasini, azisisendaweni ererhe bonyana kungakhiwa kizo.

Ngibona bonyana akunangenye indlela ebangenza ngayo ngaphandle kokobana babakhele imitholapilo bazokwazi ukuthola isizo ngokuseduze ngombana lokha nabathumele abomakhambangendlwana iinlelesi ziyabebela yeke-ke okulula kukobana babakhele umtholapilo.

Ngicabanga bona kuyinto embi khulu ukobana abantu bepalamende labo abasiphetheko, bona nabagulako abayi eembhedlela lezi esakhelwa ngibo, lezi ezirholwa ngibo, ezinganalo irhelebho elaneleko, ezinganazo iinsiza ezaneleko. Bona bakwazi ukuya eembhedlela eziphezulu, iimbhedlela zangaphetjheya mara thina la emphakathini basiyisa eembhedlela ezinganarhelebho elaneleko.

Ngicabanga bonyana kungafanele basebenzisane nabantu bomthetho amapholisa, ukwenzela bona bakwazi ukuphepha, ukwenzela bonyana nababiziweko bakwazi ukufika ngesikhathi, bangasabi bonyana bangathola bonyana babizwa ziinlelesi, ukwenzela nokobana nangabe babizwa ziinlelesi, bakwazi ukuvikeleka.

Iye, lokho kungayiphungula imijeje emtholapilo kodwana kungabanga irarano khulu ngombana awazi bonyana uyokuphatheka nini. Nawuphatheke namhlanje, uphatheke khulu, angekhe wakghona ukufaka ku-inthanethi ulinde ilanga lokobana bakubize ngalo, kufanele uye ngaleso sikhathi yeke-ke ngibona bonyana kungabamraro lokho.

Ngicabanga bona kungasolwa abaphathi bemtholapilo nofana besibhedlela ngombana ngibo ekufanele benze isiqiniseko sokobana abantu abajami umjeje omude, lokho kungaba ukuthi baletha abasizi abaneleko neensizi ezaneleko ukwenzela bona abantu bangajami umjeje isikhathi eside nokobana bakwazi ukusiza abantu abadinga usizo msinyana ngaphambi kwalabo abanye.

Ngicabanga bona unobangela wokobana abanye bangafuni ukuya eembhedlela zIkarhulumende kukobana iimbhedlela zIkarhulumende, kanengi azinazo iinsiza ezaneleko nabasebenzi bakhona abakaneli begodu nepatho yakhona ayifani nalezi ezinye.

Iimbhedlela ezizijameleko ngilezi ezingalawula nofana ezingasi ngaphasi kukarhulumende, lezi ezibizwa ngokobana ma-private hospitals.

Ngibona kungakhe kwaba mkhumbulo omuhle loyo ngombana kungabanga irarano neqabano hlangana nabaphathi beembhedlela nabasebenzi besintu.

Unobangela wokobana iinkoloyi zabacima umlilo zona zingajami emarobodweni, zidlule ngebelo, kukobana zirhabile. Zirhabele ukuyokurhelebha begodu zenzela bonyana zifike ngesikhathi, kungakabi nomonakalo omkhulu.

Abacimimlilo kamanye amalanga nakunganalapho Ekutjha khona, ngicabanga bonyana bayathola ifundo nefundiseko lokobana bangasebenzisa kanjani ezimeni ebahlangane nazo eenkhathini ezidlulileko.

Ijinifomu yabacimimlilo iqakatheke khulu ngombana yenzelwe izigameko ezifana nalokha nakutjhisako begodu kutjhako. Ngicabanga bona ijinifomu yabo iyabarhelebha bona ibavikele amalangabini nekuthatheni bangatjhi lokha nabasesigamekweni sokucima umlilo.

Ngicabanga bonyana asikho isidingo sokobana ubize abacimamlilo nangabe umlilo loyo uyakwazi bonyana uwucime wena, umncani. Ngicabanga bonyana abacimimlilo kufanele sibabize lokha nasele kunama langabi amakhulu esingakwazi ukuwalawula kodwana lokha nasele umlilo usesemncani, ukwazi bonyana wena ungawucima, kufanele wenze okurhabileko bonyana ukwazi ukuwucima ngombana nawusele ufowunela abacimimlilo kungathatha isikhathi eside bonyana bafike lapho esigamekweni, ukwenzela bonyana amalangabi abe makhulu.

Kungombana bayakwazi ukubona isisusa somlilo masinyana. Bayakwazi bonyana babuze ukobana kwenzakaleni, baqale nokobana umlilo uthome kuphi, njani. Bazokwazi bonyana bazi bonyana kubayini kube nomlilo nonobangela womlilo bonyana ube yini.

Iye, lingalumatha kutjhe iinkhotha. Sekukanengi kutjha emizini, kutjha iinkhotha ngonobangela wegwayi. Abantu abatjhayelako nofana abantu abadlulako balahlele igwayi phasi, kuthome umlilo kube malangabi amakhulu.

Into engenziwa bonyana nakutjha umlilo imitlhatlhana le ingatjhI yoke, kukobana bathathe imitlhatlhana yabo bayibekele emakudelana, bangayibekeli emaduzelana ngombana nayiseduze kulula khulu bonyana nakutjha umtlhatlhana omunye, neminye itjhe kugcine bonanyana seyitjhe yoke.

Nakwenzeka bonyana kutjhe umlilo efledzini eliphakeme khulu, iphayiphu lesicimamlilo lapho elingafikela khona, abacimimlilo beza nesitepisi ukwenzela bonyana bakwazi ukukhwela phezu kwaso, bakwazi ukucima naphezulu lapho kutjha khona.

Kukwenza bonyana ikoloyakho ingabi seduze nalapho kulumatha khona umlilo, wenzele bonyana lokha nakuthoma umlilo yona ingabandakanyeki lapho.

Ungathatha into emanzi, ekulu, eyiyingubo, uzimbese ngayo incanca amanzi, ukwazi ukungena uhlenge nalapho abangaphakathi nabo labo abangaphakathi wenze isiqiniseko sokobana benza okufana nawe.

Ningabathatha nibabeke endaweni ephephileko lapho enizokwazi khona ukubaqala begodu nibahlole bonyana abakatjhi nokobana abakalimali khulu nofana abakarhogeli intuthu khulu nanisalinde besizo lokuthoma.

Iye, uvumelekile bonyana ungacima umlilo lokha usalinde abacimimlilo, ukwenzela bonyana kungabi mumonakalo omkhulu begodu kungabi namalangabi amakhulu. Kwesinye isikhathi uthola bonyana uthi nawuzama ukuwucima umlilo loyo, ube nenqubekelo phambili, ukwazi ukuwucima ngaphambi kwabacimimlilo.

Usorhulu ungamkhalima umtjele bonyana ukudosa umlilo epalini legezi kwa-Eskom ngokungekho emthethweni, kuyingozi begodu kungabangela bonyana kube nomlilo.

Igezi iphehlwa ngamanzi. Lokho kwenza bonyana amanzi athandwe yigezi yeke-ke lokha nawucima umlilo wegezi, akukafaneli bonyana usebenzise amanzi ngombana lokho kungaba yingozi khulu.

Kufanele wenze isiqiniseko sokobana ikoloyakho uyayihlolisisa begodu wenza isiqiniseko sokobana i-battery lakhona lisikune begodu lihlezi kuhle begodu alikarusi, wenze nesiqiniseko sokobana ikoloyakho ayivuzi.

Kufanele abe nesicimimlilo lesi esibizwa ngokobana yi-fire extinguisher ngebhesinakhe. Ukwenzela bonyana lokha nakungathoma umlilo ngebhesini, akwazi ukuwucima.

Umphakathi ungenza ihlelo lokobana ubuthelele abentwana abakhona emphakathini, ubafundise ngobungozi bokudlala ngomlilo, ubafundise nendlela yokobana bakwazi ukuzivikela emlilweni.

Iinkhukhula lizulu elikhulu, elenza bonyana enarheni kugcwale amanzi ayenza bonyana izinto zirhurhuleke.

Iinkhukhula ziba sendaweni khulukhulu lapho khona kunamadamu nofana amalwandle ngombana amadamu ayazala lokha izulu nalina khulukhulu bese arhurhula yoke into esenarheni.

Unobangela wokobana kuqakatheke ukutlhogomela abantu abalupheleko emakhaya wabo ngokobana abantu esele baluphele bakhulile banomqondo wokukhohlwa begodu banomqondo wokuthi kwangathi babuyela phasi babebantwana. Yeke ngibona kuyinto ehle ukobana umuntu nakabanakekela abanakekela endaweni lapho abayijwayeleko ebaphila kiyo isikhathi eside begodu nebafila kwanga indawo ephephileko ukubakhona. Ukuze kwesinye isikhathi bakwazi ukubuyisa umqondo lokha nawulahlekileko ukobana bakuphi begodu bakhumbule ngendawo leyo ebahlala kiyo ebaphile kiyo isikhathi eside.

Ngicabanga bonyana ubudisi obandise ukuqalana nemindeni etlhogomela abantu abalupheleko kukobana abantu abalupheleko banokubanobulwelwe bokukhohlwa. Yeke-ke uthole kwesinye isikhathi umuntu angakhambuli ibizo lakhe, angakhumbuli abantu ahlala nabo, angakhumbuli indawo ahlala kiyo. Kwesinye isikhathi uthola bonyana umuntu loyo uyaphuma aphumele ngaphandle atjhinge lapha angazi khona alahleke. Abanye abantu nabamtholako uthola bonyana bacabange bonyana umuntu loyo uyaloya ngombana nakhu uphumile akazazi ukuthi ukuphi begodu akazazi ukuthi ungubani. Yeke-ke imindeni le iqalana nobudisi obufana nalobu.

Umphakathi ungasiza abantu abalupheleko abanakekelwa emakhaya ngokobana ulekelele ezintweni ekufanele benzelwe zona. Ekufana nokobana babayele eentolo, babayele emtholapilo uyobathathela imitjhoga yabo begodu bazi begodu bazifundise nokobana abantu esele balupheleko babadala banokukhohlwa kunobulwelwe obubaphathako okuthiwa kukhohlwa ukwenzela bonyana nalokha nakungenzeka bonyana omunye walapho emphakathini azithole asesimeni esifana naleso kungathiwa uyaloya.

Ngicabanga bonyana abasebenzi abasebenza ngabantu abalupheleko bangabandulwa ukobana babenesineke begodu bazi okunengi ngabantu esele balupheleko ukuthi bakwazi ukubaphatha kuhle begodu bakwazi ukubenzela izinto ezifaneleko ngesikhathi esifaneleko. Kufanele bazi bonyana abantu abalupheleko babuyela ebuntwaneni begodu zinengi izinto esele bangasakghoni ukuzenzela zona begodu babenesineke ekutheni babaphathe kuhle.

Kuqakathekile ukuhlonipha abantu abalupheleko nofana abadala ngombana abantu abadala kunengi abakwaziko ngephasi kunengi esele bakubonile ephasini begodu iinluleko zabo zibalulekile ukobana sizithole sibabantu abatjha esikhula ngaphasi kwezandla zabo. Yeke-ke kusipha bonyana sibenelwazi elinengi lokha nasibahloniphako kukobana nabo bayakwazi bonyana bazizwe bahloniphekile begodu uyathandeka. Yeke-ke nabo bazokwazi bonyana basilule izandla begodu basifundise ngakho lokhu esingakwaziko esikhathini esinengi.

Iye, abomakhambangendlwana amatlinigi ayafika ngekhaya ngombana esikhathini esinengi ngisuke ngiwabone abantu abomakhambangendlwana bafikelela emakhayeni lapho kunabantu abangakghoni ukufikelela ematlinigi babalethele imitjhoga babahlole begodu ematlinigi kunama-program athumele abantu ngekhaya ukobana bayokuhlola begodu balethele abantu abalupheleko nabantu abangakwazi ukuzizela etlinigi imitjhoga begodu babahlole.

Ngicabanga bonyana unobangela owenza bonyana ukwakhelwa iimbhedlela kuriyade ngeendaweni zemaplasini kukobana eendaweni zemaplasini kwanga urhulumende akakuthathi liphezulu begodu akaboni bonyana kufanele izinto zakhona zitjhuguluke. Yeke-ke ngibona bonyana eendaweni zemaplasini abanabo abantu abaphezulu abane i-fluence abangabakhulumela ukobanyana izinto zabo nabo zikwazi ukubamsinyana. Yeke lokho kwenzela bonyana izinto zakhona ziriyade begodu ezinye zakhona zingenzeki.

Ngicabanga bonyana isizo lokobana kurarululwe umraro wokwetjwa kweenkoloyi zabomakhambangendlwana. Kukobana iinkoloyezi zitholelwe abantu ebazozigada abafana namapholisa nofana ama-security ukwenzela bonyana mabazigadileko iinlelesi angeze zakwazi bonyana zizebe. Yeke ngiyo indlela leyo okungenzeka ngayo bonyana kurarululwe umraro onje.

Ngibona bona yinto embi begodu into engakalungi ukobana amalunga wepalamende asiphetheko nabagulako abayi eembhedlela zikarhulumende bayakezizijameleko namkha zangaphetjheya kodwana thina basinikeza lezo zakarhulumende ezinganazo iinsiza ezaneleko begodu nezingaphatheka kuhle. Mara bona lokha nabaphathekileko batjhinga eembhedlela lezi ezizijameleko nezangaphetjheya. Lokho kukhombisa bonyana bona bafanele lirhelebho eliphezulu irhelebho elimsinyana ukudlula thina abantu esihlala eendaweni zemakhaya laba abasilethela iimbhedlela zikarhulumende.

Isisombululo sinomraro oqalana nabantu bama-ambulance lo. Kukobana batholelwe abantu abazobagada nofana bakhambisane namapholisa lokha nababizwa eendaweni. Ukwenzela bonyana nangabe babizwa ziinlelesi bakwazi bonyana iinlelesi zibanjwe begodu bakwazi bonyana bangalimali begodu bangathathelwa izinto zabo ukwenzela nokobana nangabe babizwa esimeni esiphuthumako bangabizwa ziinlelesi bakwazi bonyana bafike lapho ngesikhathi bakwazi ukuthatha umuntu ophathekileko bamuse esibhedlela ngesikhathi.

I-HIV yingogwana etheleleka ngokomseme engakwazi bonyana ilatjhwe iphele kodwana uyakwazi bonyana uyigongobalise ngokuthatha imitjhoga

I-AIDS ngokupheleleko ebizwa ngokobana yi-Acquired Immunodeficiency Sydrome ifana nengogwana ye-HIV kodwana esele isezingeni eliphezulu i-CD for count yakho ingasakghoni bonyana ivikele kukokoke. Yeke-ke i-AIDS i-HIV esele ephakeme khulu nayo uyakwazi bonyana uyigongobalise ngokuthatha imitjhoga yayo.

I-HIV and AIDS iyatheleleka ngokomseme lokha nawuzithola uye emsemeni nomuntu onayo ungakazivikeli uyakwazi bonyana uyithole. Uyakwazi bonyana uyithole ngegazi nakungenzeka bonyana ulimale lapho ulimele khona isilonda sakho sithinta egazini lomuntu onayo. Ngizo iindlela ezimbili lezo ongathola ngazo i-HIV and AIDS.